Merogo ya go tshwana le sepinatšhe, thepe le dipotata ke merogo e e leng gore mo nakong ya sejaanong re ikgatholosa yona.

Go jala mefuta ya maungo go batla o na le kitso e ntsi thata ka gore maungo a mangwe ga a etse gore o tla jala nako nngwe le nngwe, mo nageng ya rona re jala maungo go ya ka ditlha tsa ngwaga. Maungo a go tshwana le dinamune ke maungo a e leng gore re a ja ka mariga thata-thata a butswa ka mariga.

Go jala mofuta wa merogo e e jaaka ditamati wa go tshwanela ke go ka baakanya mmu wa gago ka go peta le go tshela metsi mme o bo o tsaya peo ya gago o e jalwa mo e leng gore o a go tshwanelwa ke go e tshela metsi nako le nako mme tamati ya gago ya go ka tsa sebaka se dikgwedi di le tharo gore e gole le gore o tla e ja.

Rooibos o e jala gaufi le mawatle, e batla o e jaana mo le gore mmu wa teng o na le metsi a le mantsi mme wa go e toba ka dikgakologo, o a go e tlogela gape e oma pele o ka e farologanya go ya ka e e siameng le e sa siamang be o ithutela go ya kwa mabenkeleng.

Rooibos e re thusa ka go ka fokotsa malwetse a pelo mme gape e dira gore e nne le letlalo le le siameng thata.

Dikgwetlho tse e leng gore balemirui ba kopana le tsone jo go ka fetoga ga seemo sa loapi mo e leng gore go nna le dikomelelo tse e leng gore di masisi.

Ke go ka go ka fetoga ga seemo sa loapi, dikomelelo le pula go sa .

Ke go ka dira dikuku, seno, dikuku tsa manyalo, jalo-jalo.

Ke maungo a a tshwanang le diapole, diterebe le dipanana ka gonne ke tsone tse e leng gore di siametse mmele thata.

Merogo ya ka tshwana le ditapole, digwete, di khabetšhe ke tsone tse e leng gore di jewa thata mo lefatsheng ka gonne di na le dikotla tse e leng gore di siametse mmele thata.

Dithoro le mabele ke dilo tse e leng gore balemi ba di lema thata gompieno ka gore di na le dikotla tse dintsi tse e leng gore di siametse mmele wa rona mo e leng gore gape ke dilo tse e leng gore di na le boleng jo bontsi ga o ya go di rekisa ko merakeng ya temothuo.

Fa go wine farming gore molemi o jetse diterebe mo e leng gore morago ga kotulo o tlile go di tsaya a dira sengwe sa go ka tshwana le wine ka tsone.

Go a go ka tlhoka di dipeo, di garangwe, di le metsi go ka itirela tshingwana ya gago mo jarateng.

Rooibos e abela diphologolo tsa go ka tshwana le dinonyane ka dijo.

Ke dife tsa dithoro le dijo tsa dithoro tse di botlhokwa thata tse o di itseng.

Fa o ka tshwanela ka go ka ithuta gore o na le mmu o o ntseng jang le maemo a a ntseng jang a loapi pele o ka jala rooibos.

Rpoibos o e go sireletsa mo malwetsing a pelo gape e dira gore o nne le letlalo le le siameng.

Rooibos o ka e dirisa go ka baka dikuku gape o ka e dirisa mo ditlolong gape o ka e dirisa le motho go ka dira tee.

Gantsi gompieno, merogo e dirisiwa go ka baka dikuku le go ka dira seno.

Ke ne ke tla reka morogo ga go ka tshwana le digwete, ditapole le khabetšhe ka gonne ke tsone tse e leng gore di fana ka dikotla tse e leng gore di siametse mmele.

Technology e thusa balemirui lgwebo ya maungo go ka lema ka bonako le gore dijalo di gole ka bonako.

Mefuta e e farologaneng ya maemo a bosa e dira gore dijalo di feletse di swa ka gonne nako e nngwe pula tlaa be e na thata gape go nne tsididi thata gape go nne le dikomelelo tse di masisi.

Maungo a na le dikotla tse e leng gore di re thibela gareng ga malwetse, tse e le gore di dira botshelo jwa rona bo nne phepa gape tsela e nngwe e o ka e dirisang gore kgone go ja maungo ke gore ga re ka dira seno gape le ga re ka dira bo dikuku jaana ka ona.

Maungo a tshegetsa ikonomi ya rona ka gonne gantsi a romela ko dinageng tse di mabapi mo e leng gore e feleletsa a tlisa tšhelete mo nageng ya rona mo e leng gore re feleletsa re kgona go nna naga ya rona re kgona go nna le tšhelete e nne le maatla.

Merogo e na le dikotla tse e leng gore di dira gore re nne le mebele e e phepa, re nne le maatla gape e dira le marapo a rona a nne le maatla. Tsela tse re tla di dirisang gore re je merogo gore re apeye letsatsi ka letsatsi, merogo ya go tshwana le bo dikhabetšhe, bo ditapole jalo-jalo.

Merogo ke dijo tsa go tshwana le bo dikhabetšhe bo ditapole bo digwete mo e leng gore di dira gore re nne le maatla, di re thibela gareng ga malwetse, di dira marapo a rona a nne botoka.

Ke ka ntlha ya gore rooibos e re thibela gareng ga malwetse a dipelo gape batho ba e dirisa thata mo ditlolong tse e leng gore di sireletsa letlalo.